Ya ntlha ke buka ya boitshupo, ya bobedi ba batla lekwalo la ko bank-eng, la boraro ba batla lekwalo la go lekwalo la lelapa la gago, lekwalo la ko dirang ko teng. Jaanong mo godimo ga moo ba batla dinomoro tsa gago, dinomoro tsa tsa motho o ba ka mo kry-ang ha ba sa go kry-e.

Ke dilo di le dingata tse o tshwanetseng go di akanyetsa fa o dira tshwetso ya gore o dirise ka karata ya sekoloto. Ya ntlha ke gore go na le ditšhelete nyana tse tshwanetse gore o di patele kgwedi le kgwedi, karata eo e tlo di goga. Go na le ditšhelete tse o tshwanetse o di patele jara le jara. Go na le ditšhelete tse tshwanetse o di patala ga e kare o patetse morago, ka sekgowa ba di bitsa di fees ke tsona tse tlamele o di nagane gonne di botlhokwa. Jaanong mefuta ya dikarata ke gore go na le karata ya sekoloto, go nale karata ya go boloka madi, go nale karata ya gogelwa madi.

Sengwe se se ka dirang go tokafatsa, ke gore ke kry-e sengwe se ba se bitsang tikololo ya sekoloto. Ke teng mo e tlo buang gore a mme ke a go tshwanna go adima madi kapa jwang.

Bothata ba sekoloto se se kwa tlase, tlaleletso ya sekoloto le tlhokego ya ditshupo. Gape sengwe gape se ke gore ga o isa dipampiri tse e seng tsona.

Go itse melemo ya karata, go itse ditlhokego le gape go itse dikgweetso.

Go ka thusa thata gonne batho ga ba tlo ya go ile go etsa karata ya sekoloto, ba be ba itse gore ditlhokego ke tse di fe tse di tlhokegang le gore a mme di siame na.

Tshwetso ya sekoloto, ditshupo tsa gago le tlaleletso ya gago.

O tshwanetse go patela madi ka bonako, o dire ka bojotlhe gore wa lebelela madi a gago gore go tsamega jang. Gonne ga o ka se lebelele go tla nna le mathata, madi a gago a tlo ya ko godimo.

Ka go fetisa madi go tswa mo karateng ya gago go isa ko e nngwe, go adima madi, go berekisa madi a fitileng a o a adimileng. Ke tsona dilo tseo.

Ke ditshenyegelo tse di oketsegileng mme tsela ya go thusa ke gore o ka phela o lebelela account-o ya gago nako le nako.

Go adima madi mo setlhopha sa batho se se kopaneng sa go adima madi. Jaanong o ka thusega jang gore o seke wa duela madi a mantsi, ka go laola madi a gago.

O ka kgona go ntsha madi a dinaga disele, o dira ditshwantsho tsa madi le go bontsha batho madi. Gape sengwe se sentle ka gone ke gore o kgona go berekisa karata ya sekoloto ko dinageng di sele.

Ke karolo ya matsogo ya go rekisa ditshwantsho tsa madi a dinaga di le dintsi. Jaanong go tlhokagala gore motho a nne le kitsiso ya ga forex, a nne le madi a itse le molemo wa forex.